Into endingathanda itshintshwe kolu siko lolwaluko lwamaXhosa yile nto yokuba bathi xa bebuya abantwana kweli siko babuye sele betshaya. Ndicela iimfundiso zakweli siko ziyikhuphe le yokutshaya ukuba bayayifundiswa phaya kuba ayilunganga kakhulu. Usa umntana wakho kweli siko. Xa ebuya ubuya sele etshaya seyingasamameli seyindlobongela nje yomntana.

Umama uyawumisa umzi nje ngaphandle kwemisebenzi ayenzayo nje ubukho bukamama emzini bulenza bulenza ikhaya libe nemfudumalo, ubukho bukamama bubaluleke kakhulu. Umama uyanakekela, uyacoca, uyapheka, wenza yonke into. Ngaphandle kwale misebenzi ubukho nje bukamama ekhaya yimfudumalo, ubukho nje bakhe engenzanga kwanto buyimfudumalo.

Oodade bomkhwetha baye balungiselele xa kuzawubakho umcimbi wesiko. Akuvumelekanga ke noko ukuthetha ngeli isiko kwaye andazi nto itheni.

Indima kaSibonda elalini kukunakekela ilali yakhe, anakekele izinto ezidingwa yilali yakhe. USibonda ngumntu ophakathi phakathi kwelali norhulumente.

Into endixhalabisayo bubugebenga obu buninzi namacala okudlwengulwa kwabantwana agcwele kangaka.

Inegalelo elihle kakhulu kuba ifundisa abantu iindlela zokupheka nendlela ekulindelwe ukuba bapheke ngazo xa xa besemicimbini nakumasiko ethu.

Abantu abangabafazi xa kukho umcimbi oza kubanjwa baye bapheke baphakele abantu abazile emcimbini baphinde futhi bacoce nezindlu.

Into eye indixhalabise kakhulu bubugebenga obu bungaka phandle apha namatyala okudlwengulwa kwabantwana abangamantombazana.

Andinalo ulwazi ngezinto zosiko lolwaluko. Akuvumelekanga ukuba kuthethwe ngosiko lolwaluko kakhulukazi xa uyintombazana. Loo nto ke yenza ukuba ndingabinalo ulwazi.

Isinxibo sale mihla sinefuthe kwisinxibo sesintu soomama abangamaXhosa kuba siyabafundisa ukuba banxibe kanjani kwaye abantu bangoku sebenxiba ngendlela efanelekileyo nendlela yokuzithoba enentlonipho.

Ndizilanda ndiphele kusapho lwakulotata, kukhokho.

Hayi, abavumelekanga akuvumelekanga ukuba uyokundwendwela umntu esuthwini.

Bathi abantu abangamaXhosa ngabantu abakrwada, abathukisayo kwaye abathandayo ukulawula abantu besidoda abantu abangootata.

Imizi ayifani kwaye namasiko akafani. Umzekelo, kweminye imizi xa bekuswelekiwe abantwana baloo mzi kufuneka bachebe kweminye imizi ayenziwa loo nto.

Ulutsha langoku lubhadle kakhulu kwaye lunezimvo ezininzi. Lungenza xa lunganikwa igalelo kulawulo lokuhlala nezigqibo ezithi zichaphazele uluntu .

Iintsapho nabahlali bangancedisana nosapho olungathathi ntweni kwiimeko ezikanje, ngokuthi badibanise bayokuxhasa kolwasapho ukuze bakwazi ukuthenga into yokutya, balungiselele abantu abazokuza esingcwabeni.

Abahlobo bam abangamabhinqa kungafuneka banxibe iilokhwe zakwaXhosa zesiNtu akwaXhosa.

Kufuneka abantu bafunde ngezinye iintlanga, bafundiswe ngamasiko ezinye iintlanga bathandane.

Into ebalulekileyo umntu xa epheka ipapa sisikali samanzi kunye nomgula azawuzamisa ngawo umgubo.

Xa izikolo zinganezifundo wonke umntu ofundayo esikolweni kube khona nje ngeenkcubeko.

Kukuba kuvulwe amakhasi apho abantu bafundisa khona ukutya kwesiNtu.

Kubalulekile ukusazi isiduko sakho ukuze wazi ungagqibeli sowunommelwane kanti ngumntu ohlobene naye iziduko.

Into ebalulekileyo xa ufuna ukuziphekela umvubo somgubo kwaye neqondo lobushushu.

Sisigwampa nesigwaqana kukona kusicalucalula ebantwini kakuhle.

Andinazimvo kakhulu ngosiko lolwaluko kuba kuthethwe ngale kwaye njengomntu oyintombazana lutheni ngosiko lolwaluko.

Izinto ezindixhalabisayo beengozi zeemoto bubudlobongela nobudlobongela bokudlwengulwa kwabantwana.

NguLuxolo kuba ungumntu unoxolo kwaye ongayithandiyo into ethethisayo .